Angeke ndikwazi ukuchitha usuku ngaphandle kwesimatifowuni, kuba ubomi bethu thina bantu batsha sibuphila kwizimatifowuni zethu. Sincokola nabantu, sikhangela imisebenzi khona. Yonke into siyenza khona thina, akusekho nto siyenzayo njengakudala apho uzokwazi uba xa ufuna into uye emzini. Ngoku ubhala umyalezo umntu akuphendule.

Izinto ezingakhuthazekiyo kukuba kubakho abantu abaqola abantu kulaa majelo okunxibelelana. Kubekho nabantu abathengisela abanye abantu iziyobisi kwa kulaa majelo okunxibelelana.

Into ebangela loo nto iiephu zokuthumela imiyalezo azithathi xesha ukuthumela imiyalezo. Umyalezo uwubhala ngoku ufike kulo mntu uwuthumeleyo ngoku. Kanti kudala wawubhala incwadi uyithumele, ithathe iintsuku uyokufika.

Ixesha elininzi ii-AI chatbots ziyakhawuleza ukuphendula kwaye ixesha elininzi abantu kwi-intanethi babuza imibuzo efanayo okanye eyeleleneyo. Ke ngoku kuba lula ukuba iikhampani ziphrogreme loo AI chatbot ukuba iphendule le mibuzo ibuzwa kakhulu ngabantu.

Into ye-AI chatbot ixhomekeka emibuzweni ofuna ukuyibuza. Ingaba le mibuzo ufuna ukuyibuza iyakwazi ukuyiphendula na? Ixesha elininzi iyakwazi, kodwa ke ixesha elininzi funeka uthethe nomntu ozawukwazi uba akuphendule le mibuzo oyibuzayo.

Into ebangela kube lula kukuba wonke umntu ufuna iindaba ezikhawulezileyo.

Amaphephandaba asebenzisa amaphepha ukubhala iindaba zawo. Amaphepha ngala enziwa ngemithi. Kule minyaka siphila kuyo abantu babhiliva okanye bakholelwa ekulondolozeni indalo. Kanti xa usebenzisa isimathifowuni sakho ukufumana iindaba akho mithi iza kugawulwa ukuze kwenziwe iphepha.

Ziyiphucula ngokuthi zongeze imibuzo eyikwaziyo ukuyiphendula i-AI chatbot. Iindlela zokwenza loo nto kukuba bajonge imibuzo ebuzwayo ngabantu abaninzi ixesha elininzi.

Ixesha elininzi baza kukhawuleza ukubona izinto ekungafanelekanga ukuba bayazazi ngokweminyaka yabo. Kuba xa ungena kwi-intanethi yonke into kulula uba uyikhangele. Ixesha elininzi ezinye izinto aziyibuzi iminyaka yomsebenzisi lowo weintanethi ngelo xesha.

Azange ndakhe ndoyika ukusebenzisa iqonga lezonxibelelwano, kuba ndiyazazi iindlela zozikhusela xa ndisebenzisa amaqonga onxibelelwano.

Amaqonga ezonxibelelwano ayawanceda amasapho amaninzi ukuba azane nokuba akazange adibana na ngaphambili.

Ezinye zezi webhusayithi azikho semthethweni, zithatha umculo ziwupapashe ngaphandle kwemvume yeemvumi eziwuculayo. Loo nto iyafana nokuba zithatha ukutya emilonyeni yeemvumi.

UFacebook kulapho udibana khona nabantu obaziyo kube mnandi, kuyancokolwa. ULinkedIn uyakwazi nokuba ukhangele imisebenzi, uyakwazi nokuba uncokole neenkampani ezinkulu ezikhoyo kuLinkedIn. Kanti kuFacebook ixesha elininzi akabikho amathuba anjalo.

Siyilungisa ngokuba sibe neentsuku apho sizobeka khona izimathifowuni zethu ecaleni sithethe sobabini sincokole, siphinde siqale phantsi ukwazana. Sithathe namakhefu siye kwiindawo ezikude kunalapho sihlala khona. Xa sikulaa makhefu sizozishiya isimathifowuni zethu endlini.